Tjhe tjhe, monghadi. Se halefe hle, se halefe. Ke kopa o kgobe matshwafo, ko hlalosetse hantle ka ditefiso tsena tse etsahalang hobane mona bankeng ho na le ditefiso tse tjena. Nako le nako kgwedi le kgwedi, ho na le tjhelete e banka e tla dula e ntse e nka e itseng. Jwalo ka ha re re o ngolletse sephepheshwaneng sela seo se saenileng o se tekenneng, hore ho na le tjhelete e kaana, e banka e tla dula e nka. O a hopola akere hore na le dilemo tse ngata jwang, o entse tjhelete ena. Ke ka hoo e nkileng dikete tsena tse hlano. Ke ka baka la dilemolemo tsena tse sale o behile tjhelete.

Banka e qala pele e lekola hore sekoloto sa hao se se kae kae eo e bitswang ho thwe ke credit score. Ka hoo e tla lekola e shebe hore na o patala dikoloto tsa hao hantle na. O motho ya tshepahalang na le hore ditokomane tsa hao ke tsa nnete na. O fela o le motho wa ka hara Afrika Borwa, ha o letswantle. Ka hoo, ha tsena tsohle ba bona hore ke dinnete ke teng moo ba tlo o fa , ba tlo o fang tjhelete e nepahetseng eo tshwanetseng ya sekoloto.

Dumela mookamedi wa ka. Ke tlile ka pelo e fatshe, ke kgutle maikutlo a ka. Ke tlo botsa ka taba ya hore ana company ena ya lona ena e ke sebelletsang e sebetsana le di-company di feng? Ke botsa tjena ka baka la hore ke batla ho lo kenya molekane wa ka le bana ba ka ba bararo medical aid-eng. Ke ne ke kopa o nhlalosetse ha batsi ka ditaba tsena.

Ke hula ha banka e qeta ho nka tjhelete ya yona ya tekano, ke hula tjhelete ya ka e ntshwanetseng e ke hlokang hore ke lo kwala ditlhoko tse ka yona. Ke e hula ka morao ha banka e se hutse tjhelete tsohle.

Ke kopa o mphe ditokomane tsa hao tse bontshang hore o hlaha lefatshe le feng. O mphe le dinomoro tsa hao. Ke kgone hore ke o thuse. Ke batla le ho sheba le credit score ya hao, hore e jwang, e eme jwang.

O tlameha hore phone ya hao e be ena ya hona jwale, e bohlale. Hobane o tlo tlameha hore o ngodise menwana ya hao teng. O nke dinepe. Ene ho tlo hlokahala hore o kenye pin ya hao hona mo founong.

Ke ka lebaka la hore ha o ntse o sebetsa, ho na le e tlamehileng jwang kapa jwang e nkuwe ke e nkuwe moo moo sebetsang. Hore ba e behele le ha o ka hlahelwa ke mathata, bana ba hao ba be bana e na le tjhelete.

Taba eo ha e ya ntula hantle hohang, hobane motho wa mme ke yena a utlwang boima bona ka ngwana ka ngwana, ho feta motho wa ntate.

Nka mo mo eletsa ka hore a reke lefatshe moo a tlo dula teng, mme tjhelete e nngwe a neng a nahana hore o tla o tla rent-a ka yona, o tla mpe a reke lefatshe le leng. Moo yena ka boyena, a tla rent-isang batho ba bang hore a dula a na le tjhelete.

Dumelang, mme. Nka hore le nthuse ka hore kea tsamaya le ba lelapa la heso, re ya kwana Mauritius. Ka hoo ne nka rata hore le ka nthusa ka hore nka sebedisa tjhelete ka mokgwa o jwang. Hobane ke a tseba hore ha ke sa inahane hantle kapa hona hore ke e sebedisa hantle, ke tlo qetelletse ke sa na letho.

Ke nahana ho bula kgwebo ya diaparo le ya ho rekisa dishabo, hore ke kgone ho patala dikoloto tsa ka kaofela, ke di qete.

Nna ke ile ka sheba marangrang mona, e la re ha ke sheba marangrang yaba ke bona taba tsena. Yaba ke sheba ha batsi haholo ka tsona. Yaba ke ba na le tsebo e fetelletseng.